Xa ungumfama ovelisa ubisi kunyanzelekile ukuba ube , ube nezikhenkcezisi ezizothi zibandise ibisi lakho. Ngokwenza njalo ibisi lakho luya kuhlala ixesha elide ngaphambi kokuba lubole.

Esi sityalo sisityalo esidinga inkathalo, ngakumbi ebusika.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasebusika kuquka umbona kunye netumato.

Hayi, andinakuncedisa kwizicwangciso zazo kuba kaloku oosomashishini xa befuya iinkomo bajonge inzuzo, nzuzo leyo ethi ize ngokuthengisa inyama yazo.

Into edala ukuba kube lula ukutyala isipinatshi kukuba siyakhawuleza ukukhula. Into edala ukuba kube nzima ukutyala isipinatshi kukuba sidinga ukunakekelwa kwaye sinkcenkceshelwe qho.

Ukutya okunkonkxiweyo akuboli ungekayivuli inkonkxa leyo kwaye okunye ukutya okunkonkxiweyo kuthatha ixesha elide phambi kokuba kubole.

Isityalo endingasityala ngumbona. Umbona udinga ukuba uwuhlakulele ususe lonke ukhula ecaleni kwawo, emva kwenyanga uphinde uwuhlakulele, emva koko uwuyeke. Umbona ulungiselele utyiwa emva kweenyanga ezintathu ukuya kwezine.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ziquka iorenji, ilamuni kunye nomdiliya.

Inyama xa isemkhenkceni ayikhawulezi ukubola.

Umfuyi weebhokhwe angayikhusela imfuyo yakhe ngokuba asebenzise iyeza idiphu. Kukho iyeza ekuthiwa yidiphu eliwasusayo amakhalane kwimfuyo.

Imicelimingeni ojongana nayo xa ufuna umhlaba eMzantsi Afrika ngobulungisa nangempumelelo kukuba baninzi abantu abawufunayo lo mhlaba kwaye abo bawusebenzisayo lo mhlaba abafuni okanye abavumi ukunikezela lula.

Ndicinga ukuba le nkqubo ingaphunyezwa ngokuba amafama okanye abo baphethe umhlaba omnintsi owenza ingeniso kubo , kubekho iinkqubo apho bazoxhasa abantu abangathathi ntweni.

Into ethi qatha engqondweni yam kukuba ndijonge unobangela wokufa kwenkomo. Emva koba ndimfumene unobangela ndisebenzise isitofu nditofe ezi iinkomo ziphilayo ukukhusela ukuba nazo zingafi.

Makhelwane iihagu zakho ziyandimosha. Ndicela wenze iyadi eluqilima ukuze iihagu zakho zingaphumi ngaphandle zimoshe abantu.

Ewe, ndiyawuxhasa lo mbono wokutya okungalungiswanga kakhulu, kuba kaloku xa kugcinwa ukutya kusenkonkxeni kufakwe ityiwa enintsi. Mayiphungulwe ityiwa ingabi nintsi okanye kuphungulwe amafutha angabi manintsi.

Imicelimngeni ajongana nayo amafama amancinci asakhulayo kungafumani nkxasomali kurhulumente.

Ngokoluvo lwam, ndicinga ukuba ikhona inkxaso esuka kurhulumente ngoba kukho inkqubo efana ne-NYDA ethi incede ulutsha.

Njengomphathi wefama, abasebenzi funeka bahlale phantsi kweemeko ezizizo. Ubanike indawo yohlala ekhuselekileyo, ubanike izixhobo zokusebenza kwaye basebenze iiyure ezizizo futhi babhataleke ngendlela eyiyo.

Ukufuya kubalulekile ngoba kaloku xa ufuyile kwaye ulimile awusebenzisi mali kakhulu, yonke into oyifunayo uyikha egadini. Kwaye xa ufuna inyama ungaxhela inkomo okanye igusha utye, enye inyama uyithengise wenze ingeniso.

Xa unesivuno esinintsi loo nto ikwenzela inzuzo eninzi, ngoba kaloku iba nintsi imali oyenzayo xa uthe wavuna uze uthengise.

Xa ufuna ukuvelisa iwayini, esona siqhamo sisetyenziswa kakhulu ngumdiliya.

Ndithanda ezikhenkcezisiweyo, ngoba zinezakhamzimba ezinintsi.

Kuloo lali indlala ingehla, kuba kaloku abantu abanokhupha epokothini yabo imali enintsi ukuthengana nokutya. Umntu xa erhalele inyama angathatha inkukhu yakhe ayixhele.